Ngingasho ngithi mengiqhathanisa i-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates, mina ngithanda i-Kaizer Chiefs ngoba abadlali bakhona badlala ngokuzimisela. Ama-strategy abawusebenzisayo, uyababona ukuthi labantu bano-coach-i ubafundisile ukuthi badlale kanjani. Ngingasho futhi ukuthi ney'landeli zakhona zinamandla ziyayi-support-a iqembu futhi nase-stadium ilona iqembu elicula kakhulu, linika abadlali amandla.

Bangakwazi ukuthi bamugqugquze ngokuthi uma engaphasi esikoleni, ne-sport naso kuzomele asiyeke ngoba i-reason yokuthi aze akwazi ukudlala i-sport ingenxa yesikole. Futhi bangamusiza ngokuthi abhale i-timetable yokuthi i-sport usidlala nini, nokuthi umsebenzi wesikole uwenza nini.

Kungamele benze i-timetable eshoyo ukuthi lesi isikhathi sokudlala, lesi isikhathi sokufunda, ngokunjalo ngokunjalo. Bacele nabazali ukuthi babasize ukuthi bagcine isikhathi.

Umqeqeshi engabasiza ngokuthi bakwazi ukuthi bahambe njengabadlali bayokwenza ama-activity azobasiza ukuthi bafunde ukuthi badlale ndawonye, nokuthi futhi babuke amanye ama-team adlala ndawonye ukuthi wona aba nempumelelo kanjani, nokuthi kubalulekile, khona bazokwazi ukuthi ba-communicate-a kanjani njengeqembu ukuze bakwazi ukuthi bagcine baphumelela nabo.

Kujwayela ukuba umdlalo enjengebhola bese kuba imidlalo enjenge-rugby ejwayele ukuletha abantu ndawonye bezinhlanga ezahlukile. Futhi kujwayele ukuba amagemu, lawa amakhulu njengama-World Cup-u noma kube amagemu amakhulu njengama-Soweto Derby kanje.

Ibhola lona lihluke ngokuthi, ibhola uyakwazi ukuthi ulidlale nabantu abaningi nibe i-team futhi niyagijima egrawundini, manje uyakwazi ukuthi uthole leyo exercise. Kanti ukubhukuda kona usuka ukubhukuda mhlampe usuke uqhudelelana nabanye ababhukudi futhi usuke usemanzini. So ama-muscle asebenzayo abamaningi emzimbeni ngoba usuke uzama ukubhukuda against amanzi. Ngingasho ukuthi kowu-two in terms of ukuba-active kucishe kufane ngoba kokubili kudinga amandla amaningi.

Isikole kungamele siqinisekele ukuthi abadlali bayakwazi ukuthi bakhulume ndawonye, laba abamaqembu womabili, isikole singakwazi ukuthi si-prepare-ye noma ilantshi after, ukuthi bazokwazi ukuthi bahlale ndawonye baxoxe bakwazi ukuthi ba-prepare-ye namathophikhi, abangakwazi ukuwa-discuss-a noma amagemu abangakwazi ukuthi bawadlale ukuze bafunde ngamathimu noma bafunde ngokubandakanya nokushitshanisana ngamasiko.

Kuyasiza ngoba uma unyakazisa umzimba uyakwazi ukuthi u-release-e namakhemikhali emzimbeni lawa enza ukuthi ube-happy njengomuntu. Uyakwazi nokuthi ube-fresh, ube-healthy nemicabango yakho iyakwazi ukuthi igezeke ngenxa yokuthi umzimba wakho uyawugcina u-active, nengqondo yakho nayo ngokunjalo iyakwazi ukuthi ikubone ukuthi uyakwazi ukuthi uyiphushe udlule kwi-level le obungacabangi ukuthi uzokwazi ukudlula kuyona.

Yebo, kubalulekile ngoba abalandeli abasabasha basuke babukela kuyena lowo muntu. Bajwayele ukuthi bathande ukuthi benze izinto ezenziwa ilowo muntu. Manje nawe kushuthi funeka ukwazi ukuthi ube i-example enhle entsheni ukuze ungayilahlekisi.